Indlela abantu abaya ngayo kwiindawo ezohlukeneyo ezilalini ithande ukuba nzima kakhulu. Okokuqala umcelimngeni ziindlela ezingekho semgangathweni kunyanzeleke abantu into yokubana bahambe imigama emide beyokubamba inqwelo kuloo ndawo ibanjelwa kuyo ukuze bayokufikelela kwiindawo abaya kuzo.

Eyona ndlela ifanelekileyo eyiyo yokunxiba ebonisa intlonipho kukuba ndinxibe ngokundilisekileyo. Ngolo hlobo ke ndawube ndibonakalisa ke intlonipho kusapho olo ndiya kulo.

Xa usothula umnqwazi xa ngaba ungena endlwini naxa uthetha nomntu omdala loo nto luphawu lwentlonipho, yinto esikhuliswe ngayo thina bantu bangamaXhosa. Inomnombo, isuka kude, ibonakalisa intlonipho kuthi bantu bangamaXhosa.

Isinxibo sale mihla sinefuthe elibi kakhulu kwisinxibo sesiNtu sotata abangamaXhosa kuba kaloku ngoku akusalandelwa indlela yokuphila yakudala, indlela ekwakunxitywa ngayo kudala. Ngoku sekunxitywa nje sekusenziwa nje ngoku unothanda.

Isinxibo sale mihla sinefuthe elibi kwisinxibo sesintu soomama abangamaXhosa kuba kaloku ngoku sekunxitywa izinto ezimfutshane, izinto eziveza umzimba ngaphandle. Akusahlonitshwa ngoku sekunxitywa nje ngoko ke sinefuthe elibi kakhulu isinxibo sala maxesha.

Emgidini kunxitywa iimpahla zesintu kuba kaloku iimpahla zesintu luphawu olubonakalisa inkcubeko yamaXhosa. Kuba kaloku umgidi lona lisiko lamaXhosa ngoko ke kubalulekile into okokubana neempahla ezo zihambelane nomnyhadala lowo.

Isinxibo sebhinqa elitshatileyo kunye nentombi engekatshati akho mahluko siba nawo emngcwabeni bobabini funeka banxibe ngendlela endilisekileyo kunjalo nje bobabini kufuneka bathwale into entloko. Loo nto ibonakalisa intlonipho kumntu obhinqileyo kungakhathaliseki nokuba utshatile okanye akatshatanga.

Abantu ababhinqileyo kumele into okokubana banxibe ngendlela endilisekileyo kwimicimbi ebalulekileyo, bangavezi iingalo zabo ngaphandle nezinye iindawo zemizimba yabo ivele ngaphandle. Xa besenza ke ngolo hlobo benxiba ngokundilisekileyo loo nto iyawuthi ke babonakalisa imbeko nentlonipho nokukwazi ukuziphatha.

Iindlela ezinokusetyenziswa ukugcina inkolo nenkcubeko yethu ukuze izizukulwana nezizukulwana zifunde kuzo kukuba le nkolo yethu nenkcubeko yethu ihlale ifundiswa ezikolweni ukususela kumabanga asezantsi. Kwaye ke nabazali kufuneka badlale indima kunye norhulumente badlale indima ebalulekileyo ukuxhobisa ngeenkolo nangenkcubeko yethu.

Kubalulekile ukuba ke umntwana asazi isiduko sakhe kuba kaloku isiduko esi sichaza imvelaphi yakho, kunjalo nje yindlela ebonakalisa intlonipho phakathi kwethu bantu bangamaXhosa. Ngoko ke kubalulekile ukuba abantwana bayazi le nto besebancinci ukuze bakhule bezazi imvelaphi yabo.

Bantwana bam lo mntwana unalo ilungelo lokusebenzisa isiduko sikamama wakhe kuba kaloku uyise wakhe zange batshate nomama wakhe, ngoko ke ukhethe ukuba asebenzise isiduko sakhe sikamama wakhe. Nalapho akalahlekanga usayazi imvelaphi yakhe ngolo hlobo.